Seo ke se ratang ke hore o keke wa hloka ntlo ha o ha e le hore kannete o motho wa mahaeng. Hobane o tlo fumana hore o fumana bodulo ka tsela e bonolo, e leng hore ha e botswepenene bofe kapa bofeng. Ntle le ha e le hore wena le ba lelapa la heno le ka lwana bakeng sa sona setsha seo se leng hore o se sehetswe. Ke ona monate wa ho dula mahaeng ona oo.

Motswalle keo memela moketeng eo re tla be re o tshwere wa moradinyana wa ka, o tswa lebollong ka la hlano Pherekgong. Mme re tla be re keteka le yena moketeng ona wa hae. O tla ba tswa lebollong mme nka thabela boteng ba hao haholo hobane mokete ona re tla be re o tshwerwe ka hora ya borobedi hoseng. Mme re tla be re tlo keteka le yena mmoho mme nka thabela boteng ba hao haholo motswalle wa ka. O ka tla o thebetha ya hao le difaya tsa hao, kapa hona wa tla o ikaparetse thethana ya hao o kentse le tsona difaya tsa hao. O kgabile kannete, ka bosotho ba hao o le motle. Bo teng ba hao bo ka haholo. Kannete kea leboha.

Matona a na le seabo sa ho eletsa morena haholoholo jwang ho tsa naha eo e leng hore ba phela ho yona, kapa ho tsa setjhaba le tsamaiso ya moo ho dulwang teng. E le ka tsela ya ho mo hlaya leseding ka tse ding tsa dintho tse etsahalang ka hare ho tikoloho eo a busang ho yona. Mme a thusa morena bakeng sa hore tsamaiso ya motse e be e phalletseng le e tsamayang ka nepo, le ka tshwanelo hore morena a dule a ntse a, a thusehile ka nako tsohle.